Ee, ke nahana e ka thusa haholo moo lefapheng mo ke tla be ke sebetsa teng. Hobane ke tla be ke eketsa hodima tsebo eo bona ba nang le yona ka ona mosebetsi oo.

Tlamehile, o be le mamello mme o leke hape o tseba hore kgetlong le tlang o tlo sebetsa ka matla, hore le wena o be mampudi .

Hobane ba bang ba bona ba tswella pele bophelong jwalo ka sebapadi sane sa mose le mawatle Usain Bolt, ebile mampudi ya mathang haholo a tsebahalang lefatshe ka bophara.

Ke nahana hore ho ka ba le diprojeke tseo di ka etswang di-community-ing jwalo ka o ka kenya makhanselara, maponesa jwalo jwalo. Hore ba thuse bana bana ba ba be le dipapadi le moo ba ka ikwetlisetsang teng. Ho ba ntsha botsotsing le botlokotsebeng le dithethefatsing.

Ke hobane ha ba tlo ba le menyetla ya bophelo ya ho ntshetsa maphelo a bona pele, hobane ba tla be ba shebile difounu. Ebile ba shebile le ho bapala difounung tsa bona. Seo se tlo ba tshwarella ho bophelo morao, ba se ke ba ntshetsa bophelo ba bona pele.

Hobane ho tswa ka moo o ikwetlisang ka teng le metjha eo o kwetlisang ka yona hore o be mampodi. Ho sa kgathaletsehe hore na o sebedisa disebediswa tsa sebele kapo tse seng tsona.

Ke a e tlatsa hobane batho kaofela bao e leng baatlehi kajeko lena ho na le moo ba fetileng teng bophelong. Bophelong dintho ha di tle feela o di tholahala ka thata ebile o sebetsa ka matla, o tlo o finyelle mo tlamehang o fihle teng.

Ke hobane ke bone ke hloka tjhelete haholo. Mme ya ba ke kena ho tsena na tsa dipapadi mme ke a bapala mono ka yona tjhelete. Ebile ho na le tjhelete e nngwe e ke tholang ho ya ka moo ke win-ang ka teng, hona papading tseo.

E bapala karolo e kgolo haholo hobane ntlafatsong ya dipapadi e tlisa ntlafatso kelellong tsa batho ba bapalang dipapading. Mme le bao ba ntseng ba leka ho nna ba tlwella bo dithethefatsi, jwalo jwalo. Ya ba thusa hore maphelo a bona le bona a tswele pele. Mme ho na le lefapheng la dipapadi. Ho na ntlafatso ya ditjhelete eo ba thuswang ka yona hodima dipapadi, tseo ba di bapalang hore tle di tswele pele di ba sebeletse.

Seo se thusa hore ho be le dikamano le dibapadi tse ding. Le hore o ka phamisa dikamano tsa hao jwang, le hore sehlopha e be se sehlopha se tswelelletseng. Mme ho ba bohloko haholo ha tlameha ho fetola sehlopha hobane tlamehile o qale fatshe, hape o bope dikamano le dibapadi tse ding.

Ha se hangata moo batho ba dulang ditoropong, ba yang moo ho nang le tlhaho. Hobane ba se ba tlwaela moo moo ba dulang teng karolong e moo ba dulang teng. Ho fapana le ha ba tswa ba nka letsholo ba ya ka ntle. Mme tlhahong ke ha o ya jwalo ka mane di-park-eng jwalo jwalo. Hore bana ba ba le bona, ke ke ba ba ba hahlwe ke moya. Ba inamolle ba ba fumane moya o fokang ho fapana le lerata la ditoropong le matlo a teteaneng.

Thusa haholo hobane o tlamehile o bopa dikamano tsa hao le dibapadi mmoho le wena hore sehlopha le sona se be se phahame. Mme seo se phamise karolo ya sehlopha le dibapadi kaofela mmoho.

Dipapadi le tsona di bapala karolo e kgolo hobane dibapadi di dihlopha tse kgolo. Ke mo ke mo di nkang dibapadi teng dikolong tse phahameng. Mme seo se ba thusa hore tsa bona, dikelello tsa bona di be tjhatsi, di bulehe maboko a bona hore ba nahane hantle, dithuto tsa bona.

o no o thusa haholo hore o nahane, mme o ne o bula lesedi la kelello. Mme seo se ne se etsa hore ke be ke nahane hantle le hore ke plan-e hore na move wa ka o latelang moo ke ofeng. Seo se bula kelello haholo haholo.

Seo lefapha le se bapetseng karolong ena na ke hore le thuse batjha ka hore e ba fumantshetswe tseo bana ba di hlokang, hore ba ntshetse dipapadi tsa bona pele. Le hore ba kgone hore ba tlohe dinthong tse ngata tseo ke nahanang hore di ka ba ama tsa lekeisheneng.